Batho ba baholo ba lokela ho hlokomelwa ka tsela ya hore ba tlameha ba phehelwe ho etswe bonnete ba hore ba dula ba kgotse ka nako tsohle ba thuswe ka tsa ho hlapa ho etswe bonnete ba hore ba hlapa hantle ka tshwanelo. Ba hlwekile ba tlameha ho etswe bonnete ba hore ba enwa meriana kapa tsona dipidisi ka tshwanelo ho ntlafatsa maphelo a bona mme ba tlameha ho fumantshwa boikwetliso bo loketseng batho ba baholo ba tsofetseng ho etsa bonnete ba hore ba dula ba ntlafetse maphelong a bona le ho fokotsa nahana haholo.

Hoya ka nna batsofe ha ba fumantshwe tlhokomelo e lekanetseng dipetleleng hobane baoki le dingaka ha ba ba natse ho latela boemo boo ba hlokehang hore ba natswe ka bona ke ka hoo bongata ba bona ba ile dipetleleng ha ba kgutle maphelo a bona a fella hona mono no hobane batsofe ke bathonyana ba o ka ba lekanyang le bana ka ho hloka tlhokomelo e hodimo e ntlafetseng, mme mmuso o lokela ho etsa ho hong ka seo dipetleleng ho be le petlele tsa batsofe tse sebetsanang le batsofe mme ka nepo le ka tshwanelo.

Sa pele se ka etswang ho thusa batsofe ho fihlella ditleliniking le dipatala ho e tlameha o e be le diambulance tse tatileng, o tlameha o e behe diambulance tatileng tse leng hore di abetse batsofe ho ba isa ditliliniking le dipetlele le ho ba isetsa le ho be le makoloi a mang ka ba isetsang meriana ka kgwedi ha ngwe ka kgwedi. Ha eba ke batho ba baholo ha ba hloke hore o be be ntse ba e ya hodimo le tlase ka nako tsohle.

Batsamaisi ba dikoloi ba lokela ho etsa bonnete ba hore dimakoloi a palamisang maqheku a e ba le ditulo tse manobonobo haholo tse leng hore maqheku a dutse ho tsona mmele ya bona e utlwa e kgatholohile mme le masapo ha utlwe bohloko mme le lebelo le ba palamang ka lona le tlameha ho ba hantle ho etsa bonnete ba hore ha ba kgohlopehe.

Ke ka etsa bonnete ba hore letsatsi ha o setse letsatsi pele a e ya sepetlele kapa a ilo bona ngaka nna ka bo nna ke ya mo hopotsa ke mo fa ke etsa boikgathatso ba hore ke mo hopotse mohlomong ha hona ho mo founela kapa hona ho mo ngolla molaetsa ho mo hopotsa hore nkgono hosane o se ke wa lebala o tlameha ho ya sepetlele a lo bona ngaka hobane ho ya ka nna ke bona e le yona tsela e tsela ya pele ya ho etsa bonnete ba hore ha lebale ho ya ho lo bona ngaka.

Mohlomong dibakeng ho ba ka etsa sepetlele le ha ekaba se le seng seo e leng hore se sebetsana le maqheku fela seo e le hore ba fumantshwa dithuso tsa bophelo tse boemong bo hodimo hoba kannete maqheku ha ba na yona tjhelete e ngata e leng hore ba ka ya dipetleleng tsa poraefete. Mme mmuso seo o ka se etsang ke hore ho be le sepetlele sa bona kapa tsa bona tse boemong bo hodimo tse leng hore di sebetsana le ona maqheku fela.

Sa bohlokwa seo se tlamehang ho se etsuwe ke hore ho etswe bonnete ba hore ea maemo a bophelo ba batsofe batsofe bana ba yang bolwetse bo sa foleng a ntlafetse mme tsa mo mo ka mehla yohle ba lekolwa ke ba haufi le bona kapa bao ba phelang le bona le ho ba hlokomela hore ba e nwa dipidisi hantle ba ja hantle mme ba hlwekile hantle mme ba ikwetlisa hantle. Ke nahana ke sona se bohlokwa seo.

Nka etsa bonnete ba hore bethe eo moholo kapo nkgono a robalang ho yona ka mehla le matsatsi e majabajaba, mme e bonolo haholo hore ha robetse ho yona e thobe mmele a se ke a tsoha mmele o le bohloko le masapo a opa le setulo kapa yona sofa ya dulang ho yona e bonolo ho re ho dutse mono a se ke a utlwa bohloko mmeleng. Le ha e le hanyane le ho etsa bonnete ba hore o dula a futhumetse le ho etsa bonnete ba hore o e ja hantle le ho etsa bonnete ba hore o dula a ena le tse hlafunwang haufi le yena le ho etsa bonnete ba hore ho ikwetlisa hobane seo ke se bonang ke hore batsofe ba bangata ha ba ikwetlise.

Ke taba e boima e bothata malapeng a mangata, empa ke nahana seo se na le tharollo nna hoya ka nna batsofe ona, ke ha se ba dutse hae, ba se ba se ba le pension-eng kapa bona batswadi ke ka banka ka ba beha haufinyana le nna ho etsa bonnete ba hore ke kgona ho ba hlahlela le ihlo kapa ho ba bona le ho ba hlokomela ka mehla le matsatsi hore boemo ba bophelo ba bona ntse bo le hantle. Ba e ja hantle mme ba enwa le meriana kapa dipidisi hantle le hore ba hlokomelehile hantle.

Ekare ba phele hantle mahaeng hobane nako e ntse ba le ditoropong ba ahile matlo mahaeng ba etsa bonnete ba hore ba phetha tsohle tse ba hlokang hore ba di phethe ha nako e fitlha ya hore ba ye pensheneng ba lo iphelela bophelo bo kgutsitseng mahaeng.

Ketlo etsa bonnete ba ho hlokomela setjhaba mme batsofe ba lokela ho nehuwa diphala seo e leng hore ha bothata bo hlaya ka tlung ba letse diphala ka pele ka potlako hore setjhaba se kgone ho fihla se thusetse hobane bona dilemo se di ile ba ke kebe ba ba le bona matla a ho lwantsha di sinye tse ka ba hlaselang ka matlung kapa hona diterateng moo ba tsamayang teng.

Ke bitsa meeting ona hobane ke bitsa kopano ena hobane ke ya bona motseng mona na kapa hona sebakeng ha hona motlakase le metsi, mme tseno ha di molaong hobane ka molao wa naha o re motlakase le metsi ke dintho tsa bohlokwa tseo e leng hore motho ha a tlameha ho phela ntle le tsona haholo hang hang ha e kentse maqheku e leng hore a teng motseng mona e re phelang le ona, empa ha hona motlakase le metsi seo se kgahlanong le molao hobane ke kgatello ho baahi ditokelong tsa bona.